Kuqakatheke khulu bona wonge imali eyaneleko namkhana enengi, lokha nawuzokuba nekhambo eliya kelinye ilizwe, njengombana ukwenzelela bona ungatlhayelelwa, namkha ungatjhodelwa lokha nawufuna ukuthenga izinto kamanye amazwe, njengombana inani lamanye amazwe lingafani nenani lalaphe ekhayapha. Ngalokho-ke lokha nawuphethe imali eyaneleko, uzokwazi ukuthenga yoke into oyifunako ngaphandle kokutjhodelwa.

Into edla imali khulu lokha nawunekhabo zizembatho, njengombana abantu abanengi bathanda bona bathenge izembatho ezitjha, lokha nabanekhambo, kwenzelela bona babebahle bebaqaleke. Enye into godu edla imali khulu lokha nawunekhabo ukudla, namkha umphako wendlela, nawo uyawudla umali njengombana uzokuthenga izinto ezaneleko nezizokufikisa ekhambeni lakho lelo.

Kufanele angakhanukeli nanyana yini abantu abayithengako, namkha arhalele izinto zabantu. Sekazithola sele sekathenga lokhu nalokhu, nalokhu kantri-ke bekangayonga imalakhe, ngokobana athenge into yinye, namkha ezimbili azikhanukelako namkha ezimkarako, ngalokho-ke imali angayonga. Okhunye godu imali angayonga ngokobana angakhambi nemali enengi lokha nakasekukhambeni, akhambe nemali embadlwana enzelele bona imali leyo, ngiyo ayokuthenga ngayo izinto azikhanukako namkha azifunako, beyiphelele namkha beyitjhayile.

Ngitlola phasi, ngihlukanise imali engizoyifuna, namkha engizokufuna ukuyisebenzisa lokha nangiya ekhambeni, njengokobana ngitlole bonyana imali enje nanje ngiyokuthenga ngayo ukudla enye le, ngizoyiphatha bonyana ngithenge ngayo endleleni. Kuthi esalako, kuzokuba yimali engiyitjhiyako namkha engikhamba ngilasa ngayo ezintweni ezizabe zingitjhodela.

Lokhu kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuya ngaphetjheya, njengombana kuzokumele ajayele inani leranda langale, namkha ajayele ipilohlalo yangaphetjheya. Ajayele kobana ihlukile kuneyangapha ngekhayapha, njengombana izinto ezinengi ngaphetjheya, zibiza kancani kunangapha ngenarheni yangekhethu le, yeSewula Afrika.

Ngingambonisa bonyana imali yeSewula Afrika kanye ne-Amerika ayilingani ngokweentengo. Kwanje-ke into eyenza bonyana imali yakhe le, asuke nayo ngeSewula Afrika, ibe yincani nayifika nge-Amerika. Kungonobangela wokobana izinto ezinengi nge-Amerika zibiza kancani ukudlula ngapha enarheni yangekhethu le, yeSewula Afrika. Ngakenye indlela kutjho bona naye imali ayokusuka nayo nge-Amerika uzokuthi nakabuya nayo ngapha, ngeSewula Afrika ibe yinengi, njengombana izinto ngapha enarheni yekhethu le, zibiza khulu kunangaphetjheya.

Kuzokufanele bona athenge amathikithi wesiphaphamtjhini lokha kusesenesikhathi, begodu atlolise namkha azise amahotela kusese nesikhathi, lapho khona inani lisese phasi, namkha kungakarhabi ukubiza khulu. Isibonelo, nakafuna ukukhamba ngoNobayeni, kuzokufanele bona athenge ithikithi bekazise nabaphathi behotela, ngoKhukhulamungu, lapho khona inani lisese phasi, begodu nezinto zakhe zizokukhamba ngehlelo, nemali angakwazi ukuyonga kuhle.

Ngingamyelelisa bona atjheje, namkha enze isiqiniseko sokobana abantu laba, athenga kibo amathikithi, akusibo abotsotsi na, begodu aqinisekiseke bonyana lokha nakakhuluma nabo ilimu lakhe alizwakalisi ukuthukwa, namkha ukubetha luvalo kodwana lizwakalisa ukuzijamela nokusabisa. Lokho-ke kungenza bonyana abantu laba abathengisa amathikithi nangabe botsotsi, namkha ziinlelesi, bathukwe bebangasayicabanga into ebabathi bahlose ukuyenza.

Babayelelisa ukobana bazume, namkha baqale kuma-inthanethi bonyana imali yangaphetjheya ibalwa njani, njengombana ingabalwa njengamaranda. Kanti-ke kuthi laba abanganawo ama-inthanethi nalokha sele bangaphetjheya, bangatjengisi bonyana abazi imali le, bonyana ibalwa njani, ngombana njalo bazokurojwa, kodwana baveze ukuzwisisa. Nalokha imali nasele ibalwa, bangabi babantu abathukiweko namkha abantu abamangeleko, kodwana batjengise ukubanesiqiniseko nokuzwisisa, ngalokho-ke angekhe barojwa.

Ukonga imali eyaneleko lokha nawuzokuba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe kuzokusiza ekutheni ukghone ukuthenga yoke into oyifunako, njengombana ezinye izinto kwamanye amazwe zibiza khulu ukudlula ilizwe lekhethweli namkha zibiza kancani. Ngalokho-ke angekhe utlhayelelwe lokha nawonga imali eyaneleko, kodwana uzokwazi ukuthenga yoke into

Into edla imali khulu lokha nawunekhambo zizembatho ezitjha, njengombana abantu abanengi bakholelwa ekutheni kufanele bathenge izembatho ezitjha lokha nabanekhambo. Nokukhambe bajama eentolo bathenga lokha nabasekhambeni labo, kuyidla khulu imali.

Ngingamtjela namkha ngimyelelise bonyana lokha nakayekukhambeni angakhambi nemali enengi, kodwana akhambe nemali eyaneleko bonyana athenge zoke izinto azifunako bekaqede. Namkha angakhambi akhanukela koke lokhu okuthengwa babantu kunalokhoke angathenga into ayikhanukelako namkha ayifunako bekutjhaye.

Mina lokha nangizokuba nekhambo ngitlola phasi yoke into engizofuna ukuyenza, ngitlole nemali ekufanele ngibe nayo.

Kungaliphazamisa ngendlela embi ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya, njengombana inani namkha iranda zabe linyukile nofana lehlile okutjho bona ezinye izinto ngaphetjheya uzozithola zibiza kancani namkha khulu ukudlula enarheni yekhethu le, ngalokho-ke ezinye izinto zizomtlhayelela bonyana azithenge nofana azifumane.

Ngingamtjela uSuhla lo bonyana into eyenza bonyana imalakhe le asuke nayo eSewula Afrika ibeyincani nakafika nge-Amerika kungombana izinto ezinengi nge-Amerika zibiza kancani ukudlula eSewula Afrika, ngalokho-ke imali le yehlanje yenzela bona akwazi ukuthenga izinto azifunako ngenani langapho nge-Amerika.

Kuzokufanele bona ahlele izinto zakhe kusese nesikhathi njengokobana atlolise emawotela afuna ukulala kiwo, ukobana uzokuza nini, kusese nesikhathi isibonelo njengokuthi nakazokufuna ukuya ngoNobayeni kuzokufanele bonyana atlolise ngoKhukhulamungu lokho inani lizabe lisesephasi nofana kuzabe kungabiza khulu. Bese kuthi ngehlangothini lesiphaphamtjhini kuzokufanele athenge ithikithi kusese nesikhathi lingakarhabi ukubiza khulu lokho kungayonga

Umuntu ohlela ukuba nekhambo lokha nakathenga ithikithi ngingamyelelisa bonyana aqale bonyana abantwaba abathengisa amathikithi akusizo iinlelesi na? Begodu abenelimi elibukhali atjengise nobuso obukhali ofana obuthusako ukwenzelelela bona nakuziinlelesi zithukwe bezingakghoni

Abafundi bakamethrikhaba ngingabayelelisa ngokobana bangene ku-inthanethi baqale bonyana imali ye-Tariyana ikhamba njani. Ukuthi laba abanganayo i-inthanethi lokha nabafika nge-Tariyana bangatjengisi ukubona abayazi imali le namkha bangarareki kodwana batjengise ukuzwisisa nokobana imali le bayayazi nanyana bangayazi, ngalokho-ke angeze badlelezelwe.

Ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi nawuzokuba nekhambo elide kuqakathekile ngombana kuyakusiza ekutheni ubeke imali eyaneleko kwenzelela bonyana ungatlhayelelwa lokha nawusekhambeni lakho kodwana uthola yoke into oyifunako.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo lokha nabatjhugulula imali yekhabo bayitjhugululela kwelinye ilizwe, kungazi bonyana imali leyo iyimalini nokungazi bonyana ithenga ziphi izinto. Esinye godu isitjhijilo abantu abaqalana naso ukobana imali le ibayincani kunale ayijwayeleko yelizwe abuyakilo ngakesinye isikhathi ibayinengi.

Iimali zamazwe azilingani ngombana ilizwe nelizwe linendlela namkha ikambiso yayo yokonga imali, kanti-ke amanye amazwe anamarhwebo amanengi angenisa imali. Ngakho-ke ngiso isizathu esenza bonyana iimali zingalingani ngokwamazwe.

Iye, umuntu onekhambo lokuya ngaphetjheya kukatelekile ukubona azi iimbalo, lokho kungenza ukobana angadlelezelwa begodu nalokha nakathengako azibonyana kuzokubuya imali engangani.

Ngingazijayeza ngokobana ngingene ku-inthanethi ngiqale bonyana imali zakhona zikhamba njani begodu ngazane nabantu abazi imali yangaphetjheya, ukobana bangadlhadhlule namkha bangihlathulele kabanzi ngemali yangaphetjheya le bonyana ikhamba bunjani.

Iye, kuyakghonakala bona uhlele imalakho ngekhambo edoyelweni laboflayi, lokho kungenzeka ngokobana uthole umuntu osebenza lapho edoyelweni laboflayi kube nguye okuhlelela imalakho ngokwenza bonyana kubenekarada ozolisebenzisa ekhambeni lakho lapho ikarada leli uzolihlukanisa ngokwezinto ofuna ukuzenza.